Metshameko e dira gore re se ke ra nna re le mo bodutung mme e dira gore re nne mmele ya rena e le phepa mme e tiile e le tota gonne ya thusa go le gantsi metshameko, mme ga o kitla o tshwara le ke malwetse a mangwe fa o tshameka metshameko e.

Nnyaa, go nna teng ga metshameko mo megaleng ga o a fokotsa go tshameka ka namana ga metshameko, gonne metshameko ya mo megaleng e nyaka data e le ntsi mme ga e thuse e le jalo e no ba e ntsha bodutu fela mme ya namana e na le ditlamorago tse sharp-o di le dintsi.

Motshameko wa kgwele ya dinao ke one o o kgatlhisang gore o ka o leka, mme o na le kgaisano tse di tseneletseng gonne dinaga tse ntsi ba rata motshameko wa kgwele ya dinao mme le batho ba le bantsi ba rata go lebelela motshameko wa kgwele ya dinao.

Go dirisa ga go tshameka metshameko e e farologaneng e ama metshameko e e tumileng ya gompieno gonne batho ba le bantsi ga ba sa ya kwa mafelong a go tshameka metshameko ba ye go lebelela le go tshanoka mme ba phela ba le mo megaleng ya bona ba nnetse metshameko mo mme batho ga ba sa kgona go bonana pila le go bua pila.

Se ke se ratang thata ka metshameko ya seileteroniki kgotsa ya mogala o o matlhajane ke gore o kgona go tshameka le motho wa kwa nageng ya ko ntle mme le kgona le go bua ka mo gona motshameko o o kgotsa mogala o o fa le tshanoka mme o tile go kopana le batho ba le bantsi.

Fa o batla go tshameka motshameko mo inthaneteng o tshwanetse go nna ebe le o rekile data e le ntsi thata-thata gonne metshameko e e data e le ntsi mme ke itse motshameko wa kgwele ya dinao le wa dijanaga.

Metshameko e mo inthaneteng e ka go ama ka tsela e e sa siamang fa o e tshameka o sa kgaotse, gonne o tlile go nna o sa dire dilo dingwe e leng gona go tlhapa, go ya go bona ditsala tsa gago, go ya go senka ditiro le go dira tse ding tse di botlhokwa mo matshelong a gao gonne o lebeleletse go phela o tshameka metshameko ya mo inthaneteng, mme motshameko wa mo inthaneteng o e leng wa mmamoratwa mo go nna ke wa kgwele ya dinao.

Metshameko ya mo inthaneteng e tlhoka data gore e dire, gonne go tshameka le batho ba ba farologaneng ba kwa dinageng tse dingwe mme eo ke tsela ya gore le kgone go bua gonne le dirisa dipuo tse di farologaneng mme le gore e tlhoke data ke gore le badiri ba yone metshameko eo ba kgone go dira madi mo ona motshameko oo mme metshameko ya mo inthaneteng gore o e tshanoke o tlhoka yone data le inthanete e e sa tshwenyeng.

Batho ba le bantsi ba tshameka metshameko ya mo inthaneteng bosigo gonne mongwe le mongwe e be a boile kwa ditirong a dirile sengwe le sengwe se se botlhokwa mo botshelong ba gagwe mme ke mo a kry-ang nako ya go tshanoka yone metshameko eo gonne montshegare e be ba ile tirong mme bosigo batho e be ba feleletse mme o tla kgona go tshameka le batho ba le bantsi mme fa mongwe a sa batle go reka data ya tlhwatlhwa ya kwa godimo a ka reka Wi-Fi mme e re bitsang unlimited data mme a e patela kgwedi le kgwedi.

Metshameko ya mo inthaneteng e tokafatsa matshelo a rona ka go re dira gore re kgone go tlhaloganya gore go tshanokiwa jang mo metshamekong mme re itse le melawana ya metshameko eo le gore a o tshwanetse go dirang le go se dire eng fa o tshanoka motshameko o o, mme o kgona le go ithuta go tshanoka motshameko o o mo inthaneteng mme o kgone go o tsahanoka ka namana, mme metshameko ya mo inthaneteng e ne e se teng bogologolo gonne re ne re se ne difounu tsa matlhajana tsa gore re ka tshanoka mme le di-internet-e di ne di se teng.